Ngoba kaloku abantu basenayo la nkolelo yokuba i-netball ngumdlalo wabantu abangoomama okanye wabantu abangamantombazana.

Le midlalo idlala indima enkulu ubudlelwane ngoba kaloku bayahlala bonke bancokole noncokola, bahleke bonke, badlale bonke, bashiye laa nto kuthiwa zii-memories.

Iiqela endilithanda kakhulu lebhola ekhatywayo lelaa qela kuthiwa yiKaizer Chiefs ngoba lelona qela ndakhula ndlibukela kwaye lithatha iindebe ezininzi apha eMzantsi. Lelona qela lineendebe ezininzi elaziwayo elizweni lonke apha eMzantsi.

Loo mpumelelo yandenza ndaziva ndonwabile kakhulu kwaye ngoba iyadibanisa abantu bonke balapha eMzantsi Afrika bayimbumba enye, bonke abantu bonwaba eMzantsi Afrika.

Into ekufuneka eyenzile kukuba angasoloko emyeka emane edlala ii-games. Funeka ahambe amane ayodlala nabanye abantwana adlala ezaa games zakudala, oopuca, i-game ezifana noopuca nebhola, adlale nebhola eyadini, adlale naye umntanakhe.

Iingenelo lomdlali ngamnye kukuba yena uyazazi le indawo azayidlala, udlala endaweni ethile. Lowo uyayazi lena ukogqitha leya indawo idlalwa ngulowo ngoba bayancedisana, ngoba lowa uyakwazi ukuyidlala kakuhle le.

Wayeyisingathe ngonyaka ka-twenty twenty ten eyebhola. Ikhrikethi ingathi ngo-twenty, ngo-twenty eleven, ingathi ngo-twenty eleven then eyerabhi ngo-nineteen, ngo-two thousand and seven, ingathi ngo-two thousand seven.

Umdlalo wombhoxo ngabanye abantu ungakunceda ngokuba ukwazi ufumana abahlobo abatsha ungasoloko uhleli wedwa, ngoba iyanceda nalaa nto ukwazi ukuncokola nabanye abantu.

Ngoba kaloku ayisafani iligi yalapha eMzantsi Afrika nezinye ii-league. Yayikade i-competative iqinile i-league yalapha eMzantsi.

Ngoba kaloku bayimbumba enye, bayayisapotana, bonke badlala ngokuzimisela kwaye baxatyisiwe kakhulu ngoba badibanisa bonke abantu balapha eMzantsi.

Ibhola ekhatywayo nabanye abantwana ingakunceda ngokuba wakhe ubuhlobo nabo kwaye uphinde uyodlala nakwezinye iitim.

Umdlalo webhola, ibhola ekhatywayo ngoba kaloku iyathandwa ngabantu abanintsi.

Yenza ukuba indenzele imali uba ndikhangele zonke izinto ezikwaziyo uba kuthi xa usebenzisa ifowuni ukwazi ukwenza imali.

Ndingamcebisa yona ndingathi unalo ilungelo makamxele kutishala okanye uzawumxelela okanye ndizawuya phaa kuye esikolweni sakhe ndiyothetha naye lo mntu .

Umdlali endiwuthandayo ngumdlali okuthiwa nguChristiano Ronaldo, wayedlalela iReal Madrid. Ngoyena mdlali unamagowuli amaninji kwaye wayeyipleya egqamileyo kakhulu useyiyo nangoku, usadlala.

Into anoyenza kukuba ayeke usoloko edlala i-game i-video games funeka amane edlala nabanye abantwana ukuze ingqondo yakhe ihlale ifreshi, emane edlala imidlalo yobaleka. Ngoba umzimba funeke emane , kuthiwani? Ukulolonga, ewubalekisa umzimba uhlale usegazini ukuze azokwazi ukufokhasa kwezinye izinto.

Inegalelo elikhulu ngoba abantwana abanayo laa nto kuthiwa ithuba loba mabayidlale bayibone le midlalo ihamba njani ngoba ngumdlalo omnandi.

Ndicinga ukuba mna mandibabize simane siye esikolweni sivule imidlalo esikolweni ndibafundise imidlalo ethile, imidlalo efana ne-cricket.

Ubonwe nangabanye abantu abadlala imidlalo ukuze uzokwazi uncedakale. Mhlawumbi loo nto leyo yile nto kuthiwa yithalente, yinto oyiphiweyo leyo.

Ogqwesileyo kakhulu apha eMzantsi Afrika yirabhi, umdlalo wombhoxo. Ngoba kaloku ngowona mdlalo osoko ubuya neendebe ezininji apha eMzantsi Afrika.